Metshameko e na le seabe se sentle, mo bašweng ba rona. Gonne e ba file tšhono ya go ntsha ditalente tsa bone, e ba file tšhono ya go nna le se se bidiwang gote ke team work ga mmogo le go buisana le go rarabolola mathata. Gonne ga team work e seo go nna thata go buisana le go rarabolola mathata a re kopanang le ona.

Go botlhokwa gore batshameki ka di nako tsotlhe ba dule ba tlhokometse mebele ya bone, gore ba seke ba gobala fa go tshamekiwa le gore ba kgone go nna le setamina seo se tlhokegang gore ba kgone go tshameka go ya bokhutlhong. Fa motshameki a sa itekanela a ka bona dikgobalo tse di masisi fa tshamekela batshameki ba bangwe, dikgobalo tse ke di ka dirang gore a retelelwe ke go tshameka kana go tswelela go tshameka.

Siya Kolisi le setlhopha sa Springboks rugby South Africa, Serena Williams wa tennis USA, Bafana Bafana kgwele ya dinao ya Aforika Borwa, le Lionel Messi wa setlhopha sa Argentina.

Di ama batshameki ka tsela e e sa siamang mo ba ka fitlhelang ba na le kgatelelo ya maikutlo ba sa tlhole ba itshepa jaaka pele. Metshameko ya setso kana ya namana e dira gore motho a dule a ntse a tsikinya mmele a le mafolofolo, mme yone batshameki ba e-sports ba fetsa nako e telele mantsi mo setulong seo se ka dira gore ba fitlhele ba na le di kerempe, ba na le kgatelelo ya maikutlo, ba na le sedidi.

Go tokafatsa maikutlo, go fokotsa kgatelelo ya maikutlo, go tokafatsa tlhaloganyo, le go dira gore mebele ya rona e dule.

Mananeo a le barutabana.

Di akaretsa pitlagano ya ditšhelete, kgethololo ya bong, dipuo tse di fapaneng, le kgethololo ya bong. Tharabololo e ka nna go tlisa metshameko le dithuto tseo di rutang ka dipuo tse di farologaneng, tseo di ka se neng le kgethololo ya bong ga mmogo le go kgetholola boa ba tshelang ka bogole.

O kgona go ya sekolong wa go ithutela go nna mokatisi kana mme o ka tsena mo mafaratlhatlheng wa batlana le dilo tse di siameng tse o ka di rekisang, tseo di amanang le metshameko. Mme di-test-ilwe gore di siame, ebile di ka se tlhagisetse batshameki kotsi.

Metshameko ya dikarata kgotsa ya diboto e batla motho yo e leng gore, tlhaloganyo ya gage e dula e bereka phetelela. Motho a ntseng jalo o nale bokgoni bo rona re bo tlhokang, ba go dula a dirisa tlhaloganyo ya gage a dula a naganela ko pele.

Motshameko wa kgwele ya diatla o tshamekiwa ke basadi gantsi ka ntlheng ya dingwao le hisitori ya metshameko eo, mme ya kgwele ya dinao e tshamekiwa banna le basadi gonne thekenoloji e tokafaditswe, matlole a mantsi jalo le jalo.